Basotho ba nka kobo e le seaparo sa bohlokwa hobane hobane kobo ho Basotho ke moetlo, mme kobo ke ho ikgantsha. Mosotho e mong le e mong o ikgantsha ka kobo ya hae le molamu ya hae. Hobane re maaparelakobo, re bana ba Basotho.

E, ruri ke a e bona melemo eo kapa ke ne ke bona melemo e neng ba e etsa ka molao e neng ba o fetisa o tswang kgale kgale kapa setsong sa rona kapa history ya rona. Ke utlwisisa hore lebaka leo ba neng ba itshetlehile ho lona ke hore na bana ba banana ha ba tlameha ho ja dijo tse itseng, hobane ka nnete dijo tseo di senya lefatshe kapa di senya mmele hobane dijo tsa hao di fihla mmeleng wa ngwanana, di etsa hore na ke tla re a bulele a ba bulehele ho tsa thobalano, a tseba Tshoaea dilemo tse nyane. Ke ka hoo dilemong tsa jwale bana bana bongata ba kgona ho ima ka pelenyana kapa ba imang ka boholo ka sekgahla se .

Nna ke Mosotho, mme ke holetse lapeng le dumellang ho Basotho. Eh re a dumela ho Modimo, e bile re bakresete. Empa nako le nakwana re a hlaba ebile re leboha badimo re bua le bona. Re a ba hopotsa hore re ntse re le bana ba bona ebile re leboha boteng ba bona bophelong ba rona. Lapeng le teng re dumela ho badimo ebile Modimo re ntse re mo tseba hore o teng ke Ntate wa rona. Badimo ba ka bona le bona, ke a ba tseba ke ntse ke bua le bona. Ke ntse ke ba hlokometse le bona ba ntse ba ntlhokometse.

Nakong tsa nou tjena mabenkele a nang le Wi-Fi kapa a na le kgokahanyo ya internet. Mme ha hole jwalo, ke fihla lebenkeleng le fe kapa le fe. Ke hopola feela molaetsa eo e leng hore o mphile yona mme ke kena mona marangrang, ke a batla. Ebe ke batla setshwantsho sa eo a itseng o mmatla sekipeng sa hae kapa moo seaparong sa hae e leng hore ke tlo mo rekela sona. Ha se le siyo ka shopong eo ke tla tsamaya. Nka se tsamaye shopo kaofela ke ntse ke batlana le sona sekipa seo kapa sona seaparo seo.

E, ruri ka nnete ke dumellana le yona ntlha eo ya hore lengolo la morutabana wa lebollong le lokela hore le fumaneha university hobane ha le fumaneha hore kgosi fela kapa le fumaneha ho mmuso, tse ngata di ka etswa fela ka etswa fela di sa tshepahale. Tseo ha di na tshepahala. Ha di fumaneha university re a tseba motho o tla nka dilemo tse itseng. A rutwe. Ebile ha a qeta ho rutwa, a be a rutwe ka practical kapa hore etsa jwang hore a thibele kotsi ya hore bana ba se hlokahale mabollong. Hobane ngaka tsa nou tjena ke ngaka tsa maiketsetso fela tseo e leng hore mang le mang a ka ba ngaka. Mme ha e le jwalo, mme ha e le jwalo ha e tshepahale. Ha e na bonnete ka hare.

E, ke a di tsamaya dikopana tsa lelapa mme ke ntse ke bona bohlokwa ba tsona hobane motho o fe kapa o fe o lokela ho tseba moo a tswang teng, le mo hore a tle a tsebe mo a yang teng. Dikopana tsa lelapa di kopanya malapa e bile di etsa hore malapa a hopole a tsebane hore na mang o hloka eng kapa mang o etsang selemong sena. Re tle re tsebe ho , re tle re tsebe ho ba ngatananngwe. Hobane motho a le mong ha se letho. Mme ha re le bangata re kopane le lelapa, re le bangata. Ke moo kgotso le matla a tlang ho tswa teng, le tshehetso ya batho e tlang e tlatswa teng.

Dijo tsa setso tseo ke di thabelang ke papa le dinawa. Hobane le tsona di kgona ho jowa ha ho bata e le Mariha. E, ke a tseba ho di pheha.

E, ha ngwana kapa motho a kolobetswa kerekeng ke ntho e ntle hobane e bonahala ekare e se e le motho e mong a motjha kapa e se e le wa leloko le leng le letjha. Mme, e, ho a nepahala hore batho ba ka ketekela.

Tjhe, ha hona motho kapa motswadi eo ke tla reng ke shebile mehlala ya hae ho tsena tsa bophelo. Ntho eo ke ikgothatsang ka yona ke hore ke shebe diphoso tsa ka tse fetileng kapa diketso tsa ka tse fetileng. Ebe jwale ke a ijwetsa hore na ke tla phela jwang ho ya pele.

Setofo seo re phehang ka sona ke setofo sa kgase hobane le sona se ntse se butswisa dijo hantle. Setofo se sa turang haholo ke setofo sa motlakase. Hobane motlakase o fumananeha ha bonolo matsatsing a jwale. Ha e le mashala ona ha a sa rekiswa kae kapa kae, o tla tlameha ke hore o a late moo a rekiswang teng mme a tura ha o etsa jwalo.

E, ke motho ya mamelang dikeletso tsa batho ba baholo haholo hobane batho ba baholo ba se ba tseba mathata ao e leng hore ba se ba tseba le boiphihlelo bo bongata ho tsena tsa bophelo. Mme ke sebedisa maele a bona hangata dintlheng tse ngata tsa bophelo ba ka.